Ngingamkhuthaza ngokumchazela ukuthi indlela iqembu elidlale ngayo namhlanje yinhle kakhulu noma lidliwe nje. Ngesikhathi esilandelayo abadlali bayoza enkundleni bazilolonge ngokwanele.

Imidlalo ye-inthanethi ingakusiza ngokuthuthukisa amakhono akho okuqonda njengokuxazulula izinkinga, ukwenza izinqumo, ukusebenzisana neso lesandla, nokugxiniza ingqondo. Kuyilapho ikunikeza amathuba okuthuthukisa amakhono okuxhumana nabantu ngokusebenzisana nabanye endaweni yokuhlanganyela.

Bafowethu, iqembu lami linomthelela omuhle kakhulu emphakathini. Likhuthaza izingane ezincane ukuthi zidlale ibhola. Njengoba selineqembu lamantombazane nje, likhuthaza namantombazane futhi liyawabonisa ukuthi ibhola akulona elabafana kuphela. Isonto la lapha endaweni leseka iqembu lami ngokuphelele ngale nto eliyenzayo. Unyaka ophelile, baqoqe izingane eziyishumi ebezibhema izidakamizwa bazisa esikhungweni sokuvuselela kabusha, phecelezi rehab. Bakhokha izindleko ebezidingakala ukuze lezi zingane zilashwe. Yingakho lisekwa nayisikhungo sokuvuselela kabusha salapha endaweni esihlala kuyo.

Izikole zingabeka imithetho eqinile ecacisela izingane zesikole ukuthi akumelanga zidlale imidlalo yaku-inthanethi ngokweqile ngenxa yokuthi lokho kuzodala ukuthi bakhohlwe ukwenza ezinye izinto ezifana nokuzilolonga, ukwenza umsebenzi wesikole, ukuphuma uyoshayiwa umoya, nokunye okuningi.

Zibaluleke kakhulu ngoba zinceda ukuphumuza umqondo kodwa iningi lentsha, ikakhulukazi intsha ehlala ezindaweni zasemaphandleni, azifinyeleli kalula kulezi zinto zokusebenza ekulandeleni ukuzilibazisa ngoba ziyabiza uma uzithenga.

Kufanele kuqalwe ngokwenza abazali nothisha abakholelwa ukuthi ukudlala ama-game kuyisiphazamiso baqonde ukubaluleka kokudlala ama-game ukuze, bangami endleleni yezingane yokudlala ama-game. Izingane zona kufanele zizijwayeze ngayo i-eSport ukuze uma seziyoqhudelana nezinye izingane imiphumela yazo ibe mihle.

Izifundo eziphathelene nobuhlaka. Kufanele abafundi bafundise abantu ukuthi bayeke inkolelo yokuthi abantu bohlobo oluthize kumele baqhudelane bodwa. Izifundo eziphathelene nodlame. Kunabantu abakholelwa ukuthi uma umdlali alimaza omunye umdlali ngephutha, kumele lo olimele aphindise. Kufanele benze umphakathi uzwisise ukuthi ukulimala kuyingxenye yomdlalo.

Bangakhipha isimemo esichazayo ukuthi kuzoba nomqhudelwano omkhulu ozayo lapho kuzobe kuqhudelwana ngokupheka, ukucula, nangokudlala ibhola. Bachaze nokuthi imiklomelo yabathumbile ime kanjani.

Umgqugquzeli womphakathi kufanele athembeke emphakathini, kufanele abe nokubekezela akwazi ukubekezelela noma isiphi isigameko esizokwehlakalela yena noma umphakathi. Kufanele abe nekhono lokulalela futhi abe nekhono lokwenza abantu ukuthi bamulalele uma akhuluma.

Kungenzeka baxabane, omunye afune kukhulunywa ngomsebenzi wakhe kakhulu ukudlula omunye. Noma kube khona abantu abazonda i-content yalabangani. Okubalulekile ukuthi badingide udaba lwabo ngaphambili kokuthi balufake ku-inthanethi. Bazwane, bangaxabani, bangalaleli umuntu obagxekayo.

Bengizokhuthaza ezinye izingane ukuthi ziyeke ukugcona izingane ezingenawo kahle amakhono wezemidlalo. Kunalokho, bazifundise ukuze zikwazi ukwenza kangcono.

Kule sizini iqembu lami lidlala kahle kakhulu uma ngiliqhathanisa nezimbangi zalo. Kule sizini iqembu lami lithumbe imidlalo emithathu kanti izimbangi zalo zithumbe umdlalo owodwa nje. Umehluko phakathi kwazo zombili amandla eqembu. Iqembu lami linamandla kakhulu kule sizini. Lokho kuchaza ukuthi abadlali bebazilolonga ngokweqile.